Swiporo swo tala a swi le ka a swi tshamisekanga, a swi kumi nhlayiseko eka vaaki va tiko, vaakatiko va famba va ya yiva tintambu ta swona kumbe tinsimbi leti tirhaka ku famba switimela eka tona va famba va swi xavisiwa. Swi endla leswaku ku va na swiphiqo eka bindzu ra ku rhwala nhundzu hi swiporo. Va ziznyoka va yi tsemelela tintambu leti ti endlaka leswaku swiporo swi va swi ri ka rihanyo lerinene leswi swi tlherisaka ndzhaku mabindzu lama rhwalaka nhundzu hi swiporo.

Matsotsi ma swi kota ku yiva mali loko i tirhisa bangi le ka inthanete, makhamba ma kota ku yiva timali leti va ta vanhu etifonini hikwalaho ka ku tirhisa ka inthanete, va swi kota ku yiva vuxokoxoko bya mina bya bangi va ya va ya endla bangi yin'wana va yiva mali ya mina hinkwayo ni sala ni ri hava na peni. Hi swin'wana swa switandzhaku leswi nga kona ka ku tirhisa bangi ya le ka inthanete, makhamba ma cacana ngopfu naswona futhi va kume na vutivi lebyi endlaka leswaku va kota ku yiva timali ta vanhu etibangini tale ka inthanete.

Vayimbeleri va masiku lama ndzi nga va tsundzuxa leswaku a va papalati ku yimbelela nhlamba va yimbelela tinghoma leti nga na dyondzo exikarhi ka tona hikuva vantshwa vo tala va yingisela tinghoma leti ti yimbeleriwaka na ku maendlelo ya vayimbeleri va tinghoma leti. Vayimbeleri va na vutihlamuleri lebyi va faneleke ku byi hetisisiwa eka vanhu ni vantshwa hikuva vantshwa vo tala va langutela eka vona, swi nga va kahle ngopfu loko vayimbeleri vo tlhelela va ya langusa vayimbeleri va khale leswi a va yimbelerisa swona va dyondza leswaku swi nga va kahle ku yimbelela tinsimu leti akaka leti nga na dyondzo leti nga ta kurisa rixaka.

Vantshwa vo tala va yingisela swiyanimoya, swiyanimoya swi na xiave eka ku ku dyondzisa vaaki tidyondzo ta ku hambanahambana. Vaaki va tshama hansi va yingisela swiyanimoya, van'wana va yingisela ku lava ku yingisela tinsimu leti yimbelariwaka, van'wana va yela ku dyondza. Vanhu lava tirhaka ka swiyanimoya va na vutihlamuleri byo dyondzisa tidyondzo leti ti nga ta aka muganga, ti ku fambisa mahungu lama nga ta tisa ku cinca emugangeni na ku fambisa mahungu ya leswaku eka khampani yo karhi ku le ku lavekeni ka vatirhi leswaku vantshwa va ndhawu yeleyo va kota ku tsutsumela ku ya apulayela ntirho wolowo.

Ndzi ta ava data ya mina hi ku ya hi siku na siku loko, ndzi avile ndzi ta ya eka riqingho ra mina ndzi ya ndzi ya seta leswaku loko data ya pima siku.

Ndzi vonile xitori lexi vitaniwaka Giyani land Of Blood, xitori lexiwani a xi tlanga eka SABC 2. Swi vi leswi ndzi khoma kahle ngopfu ku vona ririmi ra hina ri karhi ri tlangisiwa eka mavonakule hikuva i mhaka leyi yi kalaka swinene, switori swa Xitsonga a swi talanga leswi kombiwaka ka mavonakule, ndzi twe ndzi ti nyungubyisa swinene ku vona ririmi ra mina ri ri karhi ri voniwa hi mani na mani eka makombakule.

iPhone i foni leyi tirhisaka sisiteme leyi vitaniwaku IOS, Samsung yona i foni leyi yi tirhisaka .

Xiyanimoya xi hi pfuna hi ku hi nyika mahungu ya misava kwihi na kwihi lomu hi va ka hi ri kona, minkarhi yo tala hi tsandzeka ku tshama hansi hi yi vona mavonakule hikokwalaho ka mintirho yi nga tala, kambe xiyanimoya hi nga kota ku yingisela kwihi na kwihi lomu hi va ku kona. Xi hi tisela mahungu hi ku hambanahambana lama humelelaka misava hinkwayo. Xi pfuna hi ku nyika tidyondzo to hambanahambana eka vantshwa vana lavatsongo ni vadyuhari. Xi na nkoka swinene xiyanimoya xa dyondzisa xi tlhela xi aka hi yingisela na vunanga eka xiyanimoya.

Ndzi ta nghena eka riqingho ra mina laha ndzi nga xava airtime ndzi tlhavetela ndzi xava data leyi nga ta ni ringanela ku hetisa masiku ya n'hweti lama nga sala ku ya amahlweni ndzi ta hamba ndzi xava data ra leyi nghenaka siku na siku leswaku ndzi yi nga ha pfuki yi ni helela nakambe.

Ndzi nga n'wu lemukisa leswaku loko a ri karhi a tirhisa data ra kumbe Wi-Fi ya mani na mani a nga seti ti-password-e a ti veka ndzeni ka foni, a nga veki swo fana na ti-pin ta makhadi kumbe ti-account number a ndzeni ka riqingho ra yena hikuva lavo yiva vuxokoxoko va swi kota ku yiva information leyiwani va ya yi tirhisa ku endla mhaka ya vukungundzwani.

Va nga endla magoza ya leswaku hi tirhisa gezi ra switirhisiwa.

Tindlela to hunguta ku tirhisa data yo tala i ku seta kumbe ku pima data leyi ni fanelaka ku yi tirhisa hi siku na siku, leswi ndzi nga kota ku swi endla hi ku ya eka ti-settings ta foni ya mina ndzi fika ndzi tsala leswaku ndzi lava ku pima data ya mina leswaku hi siku ndzi tirhisa data ya nhlayo wo karhi, leswi swi ta endla leswaku ndzi tirhisa data leyi ndzi nga pima yona ntsena, xin'wana ndzi nga kota ku tima tiepe leti ndzi nga ri ki ku ti tirhiseni hi nkarhi wolowo, swin'wana leswi nga ta endla leswaku data ya mina yi tshama kumbe ndzi tirhisa yitsongo i ku tima data loko ndzi nga ri ku yi tirhiseni.

Ku pfala ti-app letin'wani i nga taleki ku ti tirhisa leswiwani swi endla leswaku data yi dyeka hi ndlela ya le hansi hikuva ti-app tin'wani ti va ti karhi ti tirha ka backgroun-i i nga swi voni leswaku ti le ku dyeni ka data ya wena. Pfala hinkwato ti-app leti u nga ti tirhiseki i pfula app leyi i lavaka ku yi tirhisa hi nkarhi .

Loko nhlayo ya vanhu lava vonaka bolo eka mavonakule yi ri henhla leswi swi seketela vatlangi hikuva va kuma mali ya ku va ntlangu wu karhi wu voniwa. Swi hakela switichi leswi swi kombaka mitlangu leyi eka mavonakule, vatlangi va kuma nhlohlotelo va tlhela va kuma mali leyi hakeriwaka xitici hi ku ya hi ku voniwa kumbe ku ku vone vanhu vangani mitlangu ya bolo kumbe mitlangu hinkwayo hi ku angarhela.

Ndzi hlayile mahungu ya mitlangu lama a ma kombisa leswaku xipano xa team yo karhi xi hlurile hi tandza xi hlurile team leyin'wani hi n'we eka tandza.

Misava leyi fambisiwaka hi AI i misava leyi nga ta va yi olovile swinene. AI yi olovisa vutomi nakona yi endla leswaku vanhu va fikelela swilo na ku dyondza swilo leswi a va nga swi tivi hi ku olova. Mani na mani a nga kota ku fikelela AI hikuva a tirhisa tifoni ti-laptop na swin'wana switirhisiwa, leswi swi ta olovisa eka vutomi bya mani na mani eka nkarhi lowu taka.

Data roaming, va nga top-up hi ku nghena eka riqingho ra vona va xava data. Va fane va ya ka ti-settings ta phone ya vona laha va nga ta seta leswaku data roaming yi pfuriwa, nakona leswi swi ta va endlela leswaku swi va olovela ku top-up data ya roaming ya vona.

Ntirho wa mahungu lama kandziyisiweke ematikweni lama ha hluvukaka hi leswaku, va dyondzisa ni ku nyika vuxokoxoko kumbe ku kombisa ku ku kula ka tiko ra vona na.

Xihloko xi ri xa xinavetiso xi tikomba hileswaku va swi va.

Swi na nkoka ku va na machudeni ya le yunivhesiti ma tirhisa Artificial intelligence leswiwani swi va olovisela eka mintirho ya vona nakona swi endla leswaku mani na mani a kota ku fikelela eka mintirho ya yena ya tidyondzo. Artificial Intelligence yi le ku pfuneni swinene eka machudeni etiyunivhesithi to hambanahambana.

Data bundle i xirhundzu lexi xi nyikiweke.

Data eka masiku ya namuntlha i nchumu lowu durhaka swinene ene wu le ka.

Hikuva mani na mani u le ku tirhiseni ka data, sweswiwani xilo lexi tirhaka ngopfu xi nga ka demand va xi durhisa, tikhampani leti ti xavisaka xona va endlela ku dya hi xona ku fana na data mani na mani i yi tirhisa hi masiku hinkwawo. Leswiwani swi endla ku yi va yi ri ka demand ya le henhla leswi endlaku ku lava xavisaka yona va yi durhisa.

Ku landzelerisa tinhlayo ta sweswinyana ta vugevenga, mi nga nghena eka website ya maphorisa leyi vitaniwaka SAPS, la ku na tinhlayo ta vugevenga na mahungu ya vugevenga lebyi endlekaka laha tikweni. Yi tlhela yi kombisa leswaku hi ka lembe ro karhi vugevenga byo karhi byi ehlile kumbe ku gonya.

Swihlovo swi nga sirheleriwa hi ku ka vanhu va nga cheli thyaka laha swi nga kona leswi swi endla leswaku swihlovo swi tshama swi basile.

Mi nga.

Nkoka wa vuyimbeleri i ku tsakisa vanhu, i ku entertain-a vanhu. Swi na nkoka swinene leswaku ku va na entertainment. Vuyimbeleri hi yin'wana ndlela yo endla sweswo. Leswi swi endla leswaku vanhu va tsaka na loko va ri na mabibi ya mbilu, vuyimbeleri bya swi kota ku horisa mbilu.

VAT a yi katsiwi eka nxavo wo engetelela data, loko ku ri i xavile data ya fifty rand i kuma data ya fifty rand a ku na VAT eka data.

Swa fana hikuva loko u chela data wa vula leswaku u xava data ya nkarhi wo fika kwini, ku nga va ya siku rin'we ku nga ra ya va ya vhiki, ku nga va ya n'hweti kumbe tin'hweti tinharhu, kumbe ku nga va ya ka yi nga ri na mpimo wo ya i hakela a va ku pimeli leswaku i yi tirhisisa ku yini.

Dyondzo ya le kule kumbe remote learning i ndlela ya kahle ya yin'wana ya tidyondzo. Leswi swi lava munhu wo tiyimisela nakona wo landzelerisa hikuva la ku va ku nga ri na thicara a tlhelo ka wena mara wa kota ku fikelela kumbe ku twa hinkwaswo leswi u dyondzisiwaka swona, hikuva mudyondzisi i va i karhi i n'wi vona eka xikirini xa wena. U nga kota ku vutisa swivutiso loko ku ri na leswi u nga swi twisiseki ndzi vona na yona ndlela leyi ya dyondzo yi ri kahle swinene.